Aparo ya diope mme gantsi o tla o apara marokgwe a o ka reng a o ka bitsang di-brentwood-tu.

Nnyaa, ga ke akanye jalo ka gonne mo nakong ya segompieno re apara meaparo ya segompieno ya go ka tshwana le disutu.

Ke moaparo wa setso wa Setswana mme fa batho ba bo mme ba o apere ba fitlhele ba le batle thata o ba tshwanela tota.

Ga se tsone tse di rotloetsang bana ba segompieno go ka apara meaparo e e lo re kgona go bontsha matsele le dirope, tsona e be e le meaparo fela wa setso.

Di bontsha ka mebala gore ke mebala ya setso sefe.

Ke moaparo wa mesese e me telele gore a sa tlhole a bontsha mangwele, tshwanetse a botse jaaka mosadi o e leng gore o nyetswe.

Ke diope, di dirwa ka letlalo la diphologolo tsa naga tsa go tshwana le bo bo phokojwe, jalo-jalo.

Moaparo wa basadi wa nou jaana o ikgatholosa meaparo ya setso, ga e tlhole e tshwana le meaparo ya pele ya setso.

Moaparo wa segompieno, moaparo wa setso ga e se meaparo e le gore re ka tshela mmogo ka gonne wa segompieno ga o tshwane thata le wa setso.

Diaparo tsa setso di dira gore motho wa mosadi a nne le seriti, a bontshe ngwao, pontsho le tlotlo.

Gore e rotloetsa gore go nne le o kgona go bona gore basadi ke bafe, banna ke bafe.

Gompieno ba ipenta difatlhego, ga ba apare meriri ya bone, jalo-jalo.

Batlhami ba fashion-e ba gompieno ga ba kgona gope gore le gore ba dirisa diaparo tsa setso di-fashion-e tsa bone tsa segompieno ba ikgatholosa meaparo ya setso.

Go na le dikao tsa go tshwana le bo mmabontle, tse e le gore basadi ba ko go bone gore tsone ba go bontsha bontle ka tsone, ba bone.

Mebala ya mesese le ka mokgwa o ba apereng ka teng ke gone go go dirang gore ba fenye.

Fashion-e dira gore motho a ithanete a kgone go nna motho setšhabeng le ene a bonagale mo matlhong batho ba bangwe.

Meaparo ya setso, bašwa ba ba dumela fa e gatelela ditshwanelo tsa bone mme ba itumela go ka apara meaparo ya segompieno.

Ke ne ke tla dira meaparo ya dikhiba ya Setswana ya bomme e leng gore e montle thata.

Meaparo ya dikhiba ya bomme e kaya tlhompho le boikokobetso gareng ga batho ba rona ba Setswana.

Mo moletlong wa rona re apara mosese wa dikhiba le diope.

Le bontsha gore o le moTswana o tswa kae ebile o ya kae, jalo-jalo.

Ke ne ke a go apara moaparo wa rona wa Setswana wa diope go bontsha gore ke moTswana, ka tswa kae ebile ke ya kae.

Re apara meaparo ya dikhiba le meaparo ya diope.

Moaparo wa diope o le gore o apariwa ke banna le moaparo wa dituku le dikhiba o e le gore o apariwa ke basadi.

Ke apara meaparo ya diope ke yone ke aparang kwa ditirong go bontsha gore ke moTswana.

Ke rata motaki wa Setswana o bidiwang Rradijo, ke motaki o e leng gore ruta batho ba le bantsi ka ngwao ya rona ya Setswana.